Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama batlhoka-tiro ka gore ba palelwa ke go ikgolaganya le batho kgotsa go batla tiro mo inthaneteng. Se se ba kgaoganya le ditlhokego tsa ditshedimosetso le menyetla ya tiro.

Nna ke dirisa data ya Weekly Bundle, ke reka ka thirty rand, e tsaya one GB, mme e dira go tsena mo WhatsApp, Facebook le go browser. Ke tlhopha yone ka gonne e boloka madi, e lekane le nako ya me, ebile e potlakile fa e bapisiwa le .

Godi e e fetileng ke rekile data ka fifty rand, ya nkamella beke e le nngwe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela theko, boleele jwa nako e e tla dirisiwang le go e tshwanelana le ditlhokego tsa gagwe.

Nka itumelela data ya ten go ya go twenty GB ka kgwedi ka gonne e ka nthusa go tsena mo mafaratlhatlheng a loago, go dira di-research le go shebella di-video. Ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore e ya kgwedi yotlhe.

five G e tlisa mothalo-thamo o montsi wa kgwebo le ditlhokego tse diša, mme e dira gore botshelo le tiro di nne bonolo ka bonako le ka botswerere. Madulo a ka tswelang mosola ke thuto ya kalafi ka gakala le lefapha la puisano la bo rra ditaba jalo jalo.

Data ke tshedimosetso e o e dirisang go tsena mo inthanete. Reka data ka USSD code kgotsa App ya network-e. Tsenya mo mogaleng, bula mobile data mme o kgona go tlhaeletsana le ditsala le ba losika.

Tlhopha go dirisa data ka boitshepo le go reka e nngwe pele e fela. Ke tsela e e botoka go netefatsa gore ga o kitla o tshwenyega ka go se bone inthanete.

Ke reka data go feta mowa gonne ke boloka madi ka go dirisa plans tse di tlase le go se dirise data mo bo feletseng.

Ke bula mogala wa me, ka tsenya mobile hotspot-o, mme ene a bule Wi-Fi gore a kgone go berekisa inthanete, morago a romele kopo ya tiro ka e-mail fa e le mo inthanete.

Mo isagong re tla bona mix limited le unlimited plans, mme le lebelo le boleele ba tshegetso e ntseng e oketsega. Badirisi ba tla nna le kgetho e e gaisang go kgotsofatsa ditlhokwa tsa data.

Ee, tirisano ya megala ya botlhajana e siame go ka diriswa ke baithuti. E ka thusa mo dithutong ka go kereya tshedimosetso ka inthanete, go romela le go mo amogela dithuto ka kopo.

AI e ka ema dithuto go lo ka tsela e e latelang, e ka ruta barutwana go tlhalosa le go botsa dipotso, e ka ruta barutwana ka nako ya ditlhatlhobo, e ka le thuto, ya tlisa le tshedimosetso e botoka.

Ke lemogile gore thekenoloji e tsweletse go tlhabolola ka tsela ya ditiro tse di bonolo jaaka go romela melaetsa ya di digital-e, go reka inthanete, le go dira ditiro tsa boitsenape tse di akaretsang GPS le di camera. Maitemogelo a me ke gore di dira botshelo bo nne bonolo, bo nne bo potlakile mme dilo di kgona go direga ka bonako.

Technology e gola ka gore batho ba batla go dira dilo ka potlako, ka bonolo le ka tsela e e itekanetseng. E thusa go rarabolla mathata le go tokafatsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Botlhale jwa maitirelo ke go dirisa tsebo le thekenoloji ka tsela e e siameng le e e nang le maikaelelo a molemo gore e thusa batho, mme e seka ya tlhola kotsi.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go dira ditlhopo tse di tlhamaletseng ka potlako le go dira diphetolelo tse di itekanetseng mo ditlhophong tse digolo. Batho bona ba kgona go dira maitirelo a a nang le maikutlo, boitumelo, kagiso le tlhaloganyo ya setso.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go ithuta le go dira dilo tse di tlhamaletseng ka potlako le ka nepagalo, jaaka go rarabolola mathata ka bonako. Batho le fa ba na le botlhale, ba tlhoka nako, maitemogelo le maikutlo go dira sengwe, mme ba ka dira le diphoso. Ka jalo, botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le ba batho.

Botlhale jwa maitirelo bo thusitse batho go ikamanya le diphetogo tse di golo tsa botshelo ka COVID-19.

Di chatbot le bathusi ba mo inthanete ba tshwana ka gore ka bobedi ba thusa batho ka dipotso le mekgwa ya tshegetso kwa inthanete. Tsona di farologana ka gore chatbot-o e kgona go araba dipotso tse di tlwaelegileng ka go gotsa go dira tiro e e kgethegileng ka melao e e beilweng. Mothusi o mo internet-e ene, o nale bokgoni jo bogolo, O kgona go tswelela ka puisano, go tlhalosa ka botlalo le go thusa ka mekgwa e e rarabololwang.